Abantu baboleka koomatshonisa kuba bafikelela lula, abadingi maxwebhu anzima kwaye banika imali ngokukhawuleza xa kunqwala.

Le ndlu isemhlabeni wokuhlala ngoko ishishini elilula nelingabangeli ingxolo njengendawo yokuthunga, salon okanye iofisi encinci liyavumeleka.

Abanye abaqhubi baxelela ukuba inkampani ye-inshorensi ibabetha ngexabiso eliphezulu leprimiyam. Ibathintele ukufumana imali yabo ngokukhawuleza okanye ingabaphathi ngentlonipho xa befumana ingxaki. Oku kubenza bazive bengathandwanga kanye bephoxekile.

Ngaphandle kokuthenga ikhaya umntu angatyala imali kwiimarike zesitokhwe, amafama, ishishini elincinci okanye kwizibonelelo ezifana nezindlu zokurenta. Oku kunokunika ingeniso engaphaya kunye nokuqhuba ukutyalomali okuhlukeneyo. Kubalulekile ukucwangcisa kakuhle kuye nokufunda malunga nezi ngozi nenzuzo.

Qwalasela indawo ekuyo ukhuseleko, ukufikelela kwezithuthi, imeko yendlu kunye nemfuno yokuqeshisa kwindawo leyo ukuze ufumane ingeniso entle.

Ndiyakuqonda ukungathembi kwakho, tatomkhulu, kodwa ibhanki zikhuselekile ngakumbi kunokugcina imali endlini. Iibhanki zinikezela ukhuseleko i-inshorensi kunye nengeniso encinci kumatyala amatsha. Ukugcina imali phantsi komatrasi kungahamba neenkxalabo nokulahleka okanye ukwebiwa.

Ndifuna iakhawunti yokonga imali eneziphumo ezilungileyo, umrhumo ophantsi kunye nokulula ukuyisebenzisa. Ndicela ukwazi iimfuno zokuvula imirhumo eqhelekileyo kunye neenzuzo ezifana nokufikelela kwi-internet banking okanye i-debit card.

I-medical aid ibonelela ngokhathalelo lwempilo olungcono, ikunceda ukugubungela iindleko eziphezulu zezonyango kunye nokufikelela kwizibhedlele ezikumgangatho ophezulu kunye nogqirha. Oku kuyakhusela iingxaki zezemali xa ugula.

Ndiziva ndidumazekile kwaye ndikhathazekile kuba bendinethemba lokusebenzisa le mali, kodwa ndiyakuqonda ukuba imeko inzima ndiza kuzama ukuphumelela ngamanye amathuba.

Ndiza kuqonda isizathu sokuba aboleke imali, amandla akhe okukubuyisa, imbali yakhe yokuboleka kunye nokuba unobungqina bokuziphatha kakuhle kwezemali.

Ndiza kumxelela ukuba uvumele abantwana abangaphantsi kweminyaka engamashumi anesibhozo bavumelelekile ukuvula iakhawunti kuphela ngembeko yomzali. Ndiza kumbuza ukuba wathini xa evula iakhawunti kwaye ndiza kumnceda ukuqinisekisa ukuba yonke into ikhuselekile.

Ndicebisa ukuba aqinisekise uba irekhodi lakhe le mali lihle, anengeniso eziqinisekileyo kwaye angaboleki kakhulu. Kufuneka ahlawule zonke iimboloko zakhe ngexesha ukuze athatheke kakuhle.

Abantu abanintsi baseMzantsi Afrika bayayiqonda i-inshorensi yobomi njengengqiniseko yokuba xa babhubha imali iya kunceda usapho lwabo ngokubonelela ngemali yokuhlawula iindleko kunye nezinye iimfuno, kodwa abanye besengxakini nokuqonda yonke imigaqo.

Iakhawunti yetshekhi isetyenziswa ukubhatala iintlawulo zantsuku zonke kwaye inokuvula ibhili, kodwa ayinikeli inzuzo. Iakhawunti yokonga ijolise ekugcineni imali kwaye inenzuzo kodwa ayifanelekanga ukuthenga rhoqo.